Mshayeli, ngomoya ophantsi ndiyacela wehlise isantya ngoba uba uqhubeka ngale ndlela oqhuba ngayo singangayofika apho siya khona. Kube ke okubalulekileyo kuthi kukufika apho siya khona, nokuyilawula ke imoto ungangakwazi uyilawula xa isantya siphezulu. Ngomoya nje ophantsi khawehlise isantya.

Hayi, ayikhuselekanga. Mandulo yayikhuselekile, kule mihla sikuyo ayikhuselekanga. Kngcono umntu ayolala kwezi ndawo zilalisayo, iihotele ke ukutsho okanye ezi ke zilalisa nje. Ngoba hayi akusekho lula ngoku, ubundlobongela kwandile.

Kubaluleke kakhulu ukuba baphumle phambi koba bathathe uhambo, futhi bebebabini bebebathathu batshintshane apha endleleni. Iye incede kakhulu ke loo nto yoba xa omnye esozela omnye aqhube, enciphisa ke iingozi ezindleleni.

Ndithi mandinazise ngelori enzima ehamba ngesantya esiphezulu kwaye ivalela abanye abaqhubi. Kunzima ke ukuhamba ngenxa yokuba iyasivalela apha endleleni, khawulezani nilungise.

Eyona nto inzima kakhulu ke kukuxhonyiswa ngoonqevu ngeenjongo zokukuthathela ilori le nemithwalo.

Kodwa xa ndingenayo ke imali yophinda ndibuye ndawuhlala ndilinde.

Ndicinga uba yibhasi, ibhasi noko abantu bayo bayajongwa futhi abakhutshwa emnye bayatshintshana endleleni. Ndicinga uba yibhasi.

Kulapho uxela khona xa ikhona into eyenzekileyo ongayithandanga. Uyahamba uyobaxelela ukwenzela bona babone isohlwayo yintoni.

Umsebenzi wam ngendlela, nokujonga iimoto uba zisemgangathweni noba zisendleleni na.

Ndiziva ndidiniwe ndiyalala , baye bakhutshwe abaqhubi bebabini awukhutshwa wedwa. Ngoko ke ndiyawuthethithethisana nomntu lo ndizabe ndisebenza naye uba ndiziva ndidiniwe ngoku, aqhube ke.

Ewe kona isithuthuthu sesona sikhawulezayo endleleni. Ngoba ekuseni iba nintsi itrafikhi, bona ke abezithuthi bayagqitha endleleni bayofika kwangexesha.

Zibachaphazela ngendlela embi ngoba ziyamosha zimosha namavili emoto.

Ndithenge itikiti ndisuka eGqeberha ndisiya eKapa nenze impazamo ngokuthi ndiya eThekwini. Bendicela ke uba nilungise le mpazamo ngoba andiyi eThekwini ndiya eKapa.

Xa ndinemali yogoduka ndawugoduka kodwa ke xa ndingenamali ndawunyamezela ngoba ndingenayo enye indlela, kodwa uba ibikhona indlela ndingagoduka.

Ingaluncedo kakhulu loo nto leyo ngoba abantu abadala abanayo imali yokuya esibhedlele. Number two, abanayo imali yokubuya ukuza emakhaya, futhi kuyintsokolo kubo ukuhamba ezindleleni uninzi lwabo ngenxa yezifo zamathambo. Urhurumente nganga angayenza loo nto, ingabanceda kakhulu.

Ekwazini ukugcina imali le ngewubhatale ngayo ezimotweni, iphinde futhi incede ekubeni wena ukwazi nje ukuvuleka apha engqondweni. Ngoba xa uhamba iba khona into eyenzekayo apha engqondweni nekuncedayo, nokubethwa lilanga eli uhamba indlela.